Ke ka sebedisa meroho, dihwete, beetroot, dieiye le meroho enana e tswang dinaheng ke yona e lokileng for mmele ya bana le hore ba phele ba hole ba matlafetse.

Dijo tse jewang ke bo malome fela ka for ke malome feela ke maleu e bitswa maleu ke dijo tse jewang ke bontate ke dijo tse jewang ke banna tseo lebitso la tsona ke maleu.

Ee, ke na le mefuta e fapaneng ya dikereke le jwalo ka ha re na le mefuta e fapaneng ya ditsela tseo re ka rorisa Modimo ka tsona dikerekeng tse ding ba bona ho le betere ha ba bina ba bine ba eme feela tse ding ho ba le moyeng ba tantsha ba rorisa Modimo wa bona ka tsela ya bona. Jwale nna ke bona e le ntho e lokileng ona tantshang le ba sa tantsheng ho ntso lokile hobane re ka se kgone ho ba kgethela hore motho ha a le moyeng a etse jwang.

Morena wa Basotho, morena wa setjhaba sa Basotho ke Morena Moshweshwe. Empa nna mona Afrika Borwa mona ke dulang teng sebakeng sena na sa heso ha rena morena morena ha re na ena morena re phela jwalo re sena morena.

Ho ya ka nna ke bona ho sena diphethoho. Diphethohonyana di teng, empa hona jwale barui ba jale barui batho ba senang letho ba dula ba sena letho jwalo. Bo radipolotiki bo ramabenkele ha ba thuse ho ba thusetse. Batho ba sokola mesebetsi bana ba sokola dikolo batho ba bang ha ba na le matlo le metsi ba kgona ho nka dikgwedi ba sa thole metsi le motlakase empa ba tlameha ho dula ba patala na ba sa sebetse jwalo.

Ke ile ke buwa le pelo ya ka ka hore ke tla dumela ho eng ke etse eng ke se latelle batho hobane bonyaneng ba ka ke ile ka rutwa hore ke se kgalle none e feta jwale ha ke sa kgathallane ha e feta ke iketsetsa dintho tse leng tsa ka tse thabisang nna pelo ya ka.

Mafung a hae dijo tseo nka dumellang ho pheha ke tlo pheha bohobe ke phehe setampo le papa hobane batho ba bangata ha ba rate teng. Ke phehe nama ya kgomo, moroho mokopu ee phehe beetroot, dihwete hore batho ba kgone ho ja ha monate ba je dijo tse matlafetseng.

Tse ding tsa diaparo tseo re ka di aparang re le banna ba Basotho ke setipe le mokgahla kantle ho dikobo tsena tsa rona tsena na letsatsing lena le tjhesang re ka rwala medianyewe ntse re tshwere le tsona dikoto tsena tsa rona bakeng la ho itshireletsa. Jwale merafe e meng e ka kgona hore re bone hore re Basotho ka baka la hore diaparo tsena tsa rona na tsena di entswe ka matlalo a diphoofolo tse sa tshwaneng le tseo merafe emeng e di etsang e di aparang.

Tlhaloso ya ka ke hore motho wa mosadi tlamehile a hlomphehe a hlomphe le mmele wa hae. Jwale basadi ba hona jwale ba apara tsohle tseo ba batlang ho di apara ba hlahisa mmele ya bona le dibakeng tse tsa boithabiso ho ba thata hore ba ka thola lenyalo kapa ba hlomphehe ka lebaka la diaparo tsena tsa bona. Tsena na re bona di theola serithi sa bona hobane ha ba sa hlahella setjhaba thabeng le batho ba hlomphehang batho ba patang mmele ya bona. Mmele ya bona e bonwa ke e mong le mong a batlang ho e bona ka lebaka la diaparo tsena tsa bona tsena na.